Umthetho wokuba banxibe izinto ezikhuselekileyo nasemzimbeni ukuze ibhola ingaphumeli.

Kukuba ndinciphise iminyaka yabantu bokudlala ibe ngamashumi amabini anesihlanu.

Ukuvumela ukubana badlakazane, ngoba okwakudlakazana kuhlisa isidima kusapho.

Andinakuvuma kuba ndisoyika, kwaye ndicinga izilwane nokuwela emanzini ezantsi.

Ndingayibiza iKamva Lethu. Kungoba ikamva labanye lakuphumelela phana.

Ndingavuma ngokuba zininzi indawo endifuna ukujikeleza ndiye kuzo eMzantsi Afrika luncedo.

Kukuba xa iqembu likorele elinye icala ingabalwa ngoba iyawubhodlisa umdlalo.

Ewe iyasicitha isithukuthezi, kwaye usoloko udlamkile.

Kuyahambelana ngokuba bayadlala ukuzimisela.

Ewe ndinganawo umdla wokudlala igalufu ngoba igalufu ngumdlalo opholileyo ongalwisiyo.

Ndingabiza Maqhawe ukuze babe neqhayiya nomdla wokudlala nakwezinye izizwe.

Ndithanda ukuchitha ixesha nosapho ngoba alulahlekisi, maxawambi nakuxatyenwe awunaze ukukhetha phakathi kosapho neetshomi.

Ngumdlalo wokukhaba ibhola ngokuba maninzi amathuba ayo okuphumelela.

Ndithanda ukuthunga ngokuba iyalihambisa ixesha nesithukuthezi.

Kukugxila incwadi zam, ngokuba impumelelo yam isezincwadini.

Wawumhle kakhulu kwaye wayeluncedo ebantwini abanintsi ngoba kwenzeka imisebenzi eminintsi, ulutsha lwaxhamla.

Yayikukuba bakhangele izikolo ezifuna ukwenzelwa amabala okudlalela abantwana besikolo ukuze nabo babe neqhayiya.

Ndicinga ukuba kwenziwa lula ngoba amaqembu ayaphikisana ekugqibeleni baphele bevana.

Yibhola yomyazi kwakunye netshesi.

Ndinganawo umdla wokwenza imisebenzi eyenza imali. Umzekelo, biza abantwana kudlalwe, kukhutshwe imali.

Ndingakulungela ukudlala umdlalo webhola ngokuba ndinawo amandla okudlala kwaye ndiyakwazi ukubaleka.

Ndinganawo umdla kuyo ngoba ikwanikezela nempilo ukuba selangeni umzuzwana.

Bendinokukhetha uCaster Semenya ukuze andixoxele ukuba zintoni izinto ezithi zivalele amathuba omntu odlalayo.

Ewe ndingaze ndithathe inxaxheba ekubalekeni imarathoni ngoba bakhona abadala abasabaleka yona, inikeza umdla.

Ewe zikhona inzuzo. Uyakwazi ukuphumelela, uphumele nakumanye amazwe uyokuthatha inxaxheba.

Ukuba wonke umdlali anxibe izinto ezikhuselayo ngaphantsi kweekawusi ukunqanda ukonzakala embalweni.

YiLeague of Legends, kungoba inabangeneleli abaninzi.

Kwakhiwa ibala elikhulu lokudibanisela abantu ukudlala kunye nemithi ezitalatweni ukuze ibukeke kubavakasheli belilizwe.

Ibachaphazela ngokutshonela kwemali xa ithe alaphumelela iqembu.

Siye siphume siyokukhwela iintaba, sibuke imithi nayo yonke into entle esehlathini.

Ewe liyahambelana ngokuba lidlalwa ngabafana.

Kukuba akhuphe upapasho oluchazayo ukuba abanomdla wokudlala ibhola ekhatywayo bangatsalela umnxeba kuye.